Kuningi esingakushintsha ngokufundisa kabanzi, ngokwecansi ebantwini besilisa nabesifazane. Kuningi okumele kushintshwe futhi kuningi ekumele kwenziwe, ikakhulukazi ey'nganeni ezisakhula ekumele bazi kakhulukazi ngobungozi ngokwezecansi nangezinto eziningi. Futhi kube nama-projects ayenziwayo emiphakathini yethu.

Ngiyacabanga ukuthi into engayenziwa, ikakhulukazi ebantwini abadala asebakhulile abarhola impenishini, u-government angazama ukuthi anyuse iholo labantu abadala. Ngoba bakhona abantu abadala ekuwukuthi bahlala ney'zukulu ney'zukulwane abahlali nabazali. Babe futhi naloku okuthiwa ama-food phaseli, ukuthi bakwazi ukuthi imali yabo ikwazi ukufinyelela iy'dingo zabo. Yebo, yona ikhona kodwa ayikho yiningi ukuthi ingakwazi ukwenza iy'dingo zonke zabo abanazo.

Ngiyacabanga ukuthi abantu besilisa mabehleli kumele bafundise iy'ngane zabo zabafana ngokukhula nokuthi umuntu wesilisa uziphetha kanjani. Babafundise futhi nempatho ukuthi mabe nabantu besifazane kumele baphathe abantu besifazane kanjani. Babafundise ngamasiko akudala ukuthi umuntu wesilisa kumele aziphathe ngayiphi indlela futhi bazi nokuthi umuntu wesilisa umuntu wesifazane umphatha kanjani. Ngoba esikhathini samanje abantu besilisa abakwazi ukuphatha kahle abantu besifazane, babona kahle ukuthi abantu besifazane bay'nto zokudlala.

Ezindaweni ezingaphandle kuningi abangazama ukuthi bakwenze. Bangabakhela abantu bangaphandle phecelezi ama-mobile clinic ukuthi bakwazi ukuthi bathole imigomo, bathole nemithi ikakhulukazi abantu abadala ney'ngane ey'ncane.

Esimeni esinjalo ngiyacabanga ukuthi kumele kubhekwe emphakathini ahlala kuwo kubomakhelwane kube khona umuntu okhethwayo kubomakhelwane ukuthi kube wuye mhlawumpe, obheka njalo isikhathi ukuthi isalukazi kumele sithathe amaphilisi ngesikhathi esifanelekile. Kube khona abahloli abazayo bazohlola ukuthi ngempela uyawathatha amaphilisi ngesikhathi esifanelekile ngoba isifo sikashukela kuyisifo esiyingozi kakhulu uma ungathathi amaphilisi akho ngesikhathi.

Kule sigameko esifana nalesi kumele kakhulukazi umphakathi kube wumphakathi ekuwukuthi umphakathi obumbene, futhi uyakwazi ukukhuluma mangabe kukhona iy'gameko ezifana nalezi. Kumele masiwumphakathi sibambane sazi ukuthi asivumeli abantu abazosilethela amaphilisi emigunyathi. Futhi akumelanga abantu bathathe amaphilisi abangawazi ukuthi amaphilisi wani bese bayawathatha bayawa phuza bangazi ukuthi amaphilisi avela kuphi. Kumele sazi ukuthi imigomo nemibandela mawufuna udinga amaphilisi, kumele uye emtholampilo ila ozokwazi ukuthola khona usizo. Kungavele nje kuqhamuke umuntu ethi uthengisa amaphilisi bese sowuyathatha amaphilisi omgunyathi ongawazi ukuthi aqhamuka kuphi.

Ngiyacabanga ukuba ayikho enye indlela. Indlela esinayo yiwo ama-mobile clinic ukuthi imiphakathi esemaphandleni ikwazi nabo ukuthi bathole amaphilisi, nentsha ikwazi ukugoma nangabe bafuna ukugoma ukugomela ukuba bangasheshe bamithe, bangasheshe babe ney'ngane, bangasheshe babe nezifo ezithelelanayo.

Bayazithanda izinto eziza kalula futhi izinto ezisheshayo. Ngiyacabanga ukuthi kule simo abantu bacabanga ukuba uma ngabe bathola izinto ngasemuva bengazilandi emtholampilo kuzoba ngcono ngoba abantu sebenqena ukuyoma imigqa emide ukuba bakwazi ukuthi bathole uncedo.

Kumele kube khona abahlengikazi abasendaweni ababakhona endaweni ukuba kube yibo abangenayo emizini yabantu abakhubazekile. Bangene bababheke ukuba bayathola yonke imigomo ekumele bayithole kanye namaphilisi ekumele bawathole.

Esikhathini samanje bakhona abanye abantu abasebenza ngemithi yesintu ekuwukuthi bavumelekile ukuthi babesemitholampilo. Angiboni kuwumbono omubi ukuba nabo babekhona bafake iqhaza phakathi ukuthi bakwazi ukuthi bancedisane nabantu abasebenzisa imithi yesimanjemanje.

Ukwelashwa kwe-COVID-19 kubalulekile kakhulu. Umhlaba wonke jikelele uke waba sesimeni esibucayi kakhulu ngenxa ye-COVID. Uma uqala ubona uyakhwehlela uyajuluka, kumele ugijimele emtholampilo. Uphelelwa amandla, ugijimela emtholampilo ukwazi ukuthi uthole uncedo masishane elizokwazi ukuthi lukuncede ukwazi ukulapheka. Futhi uphinde uhlale wedwa endaweni ekuye yakho wedwa la ongeke uze usulele abanye abantu.

Kumele banakekelwe kakhulu. Bayadinga ukunakekelwa abantu abakhubazekile noma ngabe beya emtholampilo bayocela uncedo, noma bayothatha amaphilisi kumele kube yibo okuqalwa ngabo ukuthi banakekelwe.

Izindawo ezisemaphandleni kumele bazi ukuthi imitholampilo yabo kumele ibe seduzane futhi babe nendawo ebonisayo nokuthi abantwana, phecelezi ama-teenagers bawavikela kanjani ekutheni bangazitholi sebekhulelwe bebancane. Babafundise futhi ngayo i-family planning ukuthi bazi ukuthi kwenziwa kanjani ukuthi bazivikele. Kube ne-mobile clinic ezobanikeza amaphilisi, imijovo, iphinde ibanikeze amakhondomu wokubavikela.

Niyilungisa kanjani indlela eniphatha ngayo iziguli zenu? Nenza kanjani ukuthi iy'guli zenu zikwazi ukuthi zibe sendaweni eqoqekile futhi ehlanzekile? Niyenzenjani ukuthi iziguli zingahlangahlangani zibe sendaweni ekuwukuthi kumele zibe kuyo? Niyilungisa kanjani imigqa ukuthi abantu bakwazi ukuthi bazi ukuthi baya kwamaphi amagumbi futhi bahlala isikhathi esingakanani? Ngoba esikhathini esiningi abantu abavukayo abaya emtholampilo abantu abavuka ekuseni kakhulu beye emtholampilo. Bahlala isikhathi esingakanani, futhi nenzani ukuthi bangahlali isikhathi eside?